Ntlangu wa ncuva wu tlangiwa hi vanhu vambirhi laha mutlangi wun'wana a vekelaka paniki wun'wana a vekelaka paniki, tipaniki tinharhu ti komba leswaku mutlangi wolowo i winile i fane a susa paniki ya loyi a tlangaka na yena loyi a heleriwaka hi tipaniki swi komba ku i luzile. Ntlangu lowu hi ku vona ka mina wu na xiave eku pfuna ku hleketa hi matimba hikuva loko i karhi i tlanga i fane i hleketa ku sweswiwani ni veka kwini, sweswi ni veka kwini, ni tlanga kwini, ni tlanga kwini leswaku ni nga luzi. Hi ku ya hi mina wa pfuna na le ka tinhlayo na ku hleketa hi matimba.

Mitlangu ya matiko loko yi karhi yi ta eka tiko ra hina ku ta tlangela kona swi tumbuluxa mintirho hikuva ku ta laveka varindzi vo tala lava nga ta va va karhi va rindza vatlangi lavawani, ku lunghisiwa mapatu loko ku tshuka ku va na mitlangu leyi taka yo fana na mitlangu ya bolo ya matiko hinkwawo loko ma khomeriwa eka tiko rero maphorisa kumbe varindzi va thoriwa hi xitalo leswi swi endlaka leswaku mintirho yi va yi tele. Vantshwa va kuma mintirho na vona mintirho ya ku tlanga bolo, mintirho ya ku basisa lomu ku tlangeriwaka kona, mintirho ya ku khoma mati ya khomela vatlangi, hinkwaswo leswi swi tisa mintirho leswi antswisaka ikhonomi ya tiko ra hina.

yi tisa nhlangano, ntsako eka vantshwa hi ku hambanahambana ka vona. Vantshwa vo tala ku na swipano leswi va rhandzaka swona, vantshwa lava rhandzaka xipano xin'we va tala ku va yima swin'we ku nga yi hi ku mani i na nhlonge ya njhani kumbe mani i tshama kwini. Loko va hlangana lomu mitlangu yi va ka yi karhi yi tlangeriwa kona va fika va va xilo xin'we, va fika va tlangela swin'we, va fika va tsaka swin'we. Leswiwani swi endla leswaku vantshwa va tiko ra Afrika-Dzonga va khomana va va nyadza yin'we. Vatlangi kumbe vantshwa lava rhandzaka ntlangu wo karhi va fika va endla xilo xin'we loko va fika lomu ntlangu wu tlangeriwaka kona, leswiwa swi endla ntwanano na nhlangano eka vantshwa.

Ndzi na swona mitlangu yi endla leswaku vantshwa va papalata mhaka ya vukhamba ni vugevenga hikuva nkarhi wo tala va wu tirhisa ku tlanga mitlangu leyi a va fane va va va karhi va hleketa leswo homboloka kambe nkarhi wolowo va wu tirhisa ku tlanga mitlangu leyi, loko va suka ku tlangeni ka mitlangu va va va karhel, nkarhi wo endla vugevenga va va va nga ha ri na wona. Nakona swipano swo tala swi tirhisa leswaku swidzidziharisi hi kona u pfumeleriweke ku tlanga leswi swi endla leswaku vantshwa va papalata vugevenga na ku tirhisa swidzidziharisi.

Mitlangu leyi tekeriwaka nhlokweni eswikolweni swa le makaya i ntlangu wa bolo ya milenge hikuva ku endla mitlangu leyiwani a swi lavi mali yo tala naswona swikolo hinkwaswo swa kota ku fikelela ku va na mitlangu leyi.

Munhu i fane a komba leswaku u xavisa yini nakona vanhu va nga swi fikelela njhani leswiwani swi koka rinoko eka vanhu hikuva va vona leswi u xavisaka swona nakona swa va olovela ku fikelela ni ku kuma leswi u swi xavisaka hikuva u va i va byerile leswaku u xavisa yini swi kumeka kwini nakona swi kumeka njhani.

Leswi swi kahle ngopfu eka rihanyo ra vona hikuva loko va karhi va tlanga mitlangu va va va ri karhi va endla vutiolori, vutiolori lebyi tisaka rihanyo lerinene eka vanhu na ku anakanya loko kahle swi tengisiwa na miehleketo.

Ndzi nga ti nyika nkarhi ndzi practice-a kumbe ku lulamisela ni nge se tlanga mitlangu leyiwani.

Ndzi nga n'wu vona hi ku ti nyiketela, ku ka a nga heli matimba, ku rhandza ku pfuneta van'wani, leswiwani swi komba vurhangeri.

Mfumo wu nga nyikela na switirhisiwa leswi endlaku leswaku ku tlanga mitlangu swi olova, hikuva xin'wana lexi endlaka ku ku nga tlangiwi mitlangu hikokwalaho ka ku pfumaleka ka switirhisiwa.

Leswiwani swi antswisa ikhonomi ya tiko hikuva vanhu va ku ta hi le handle va ta va ta vona tindhawu letiwani leswi swi endla leswaku mali yi nghena hi xitalo laha tikweni ra yena.

Leswiwani swi andzisa tinyiko ta vatlangi va tibolo kumbe va mitlangu hikuva va va va karhi va tiveka misava hinkwawo, van'wani va va na nkateko wa ku tekiwa va ya tlangela matiko ye le handle hikuva va va vone va karhi va tlanga eka mitlangu leyiwani.

Loko vanhu va karhi va languta mitlangu eka mavonakule swi seketela hi mali hikuva loko nambara ya vavoni yi ri ehenhla leswi swi vula leswaku va ta hakeriwa kumbe ntlangu kumbe xipano xa vona xi ta hakeriwa ntsengo wo karhi ku va ntlangu lowu wu voniwile ngopfu, leswi swi seketela hi ku swi nga antswisa matlangelo swi tlhe swi hlohlotelo vatlangi leswaku ku na vanhu vo tala va navelaka ku va vona va karhi va tlanga, swi nyika nhlohlotelo eka vatlangi swinene.

Vanhu vo tala va tirhisa ntlangu wa ku tsutsuma hi ndlela ya ku ti olola van'wana va tirhisa khadi va tlulatlula hi yona leswi hi swin'wani swa vutiolori lebyi nga na matimba swinene byi kotaka ku olola miri hinkwawo.

A va pfumeleriwi hinkwavo loko ku nge se za ku langiwa lava fikelelaka ku ku nghenela mitlangu, va rhanga va nyikiwa nkarhi va voniwa leswaku va fikelela xana ke hi ku va ringetisa ku endla mitlangu yo karhi loko munhu a kumeka a ri na vuswikoti bya ntlangu wolowo va teka yena va n'wi nghenisa eka xipano xexo loko lowun'wani a lulamela ku tsutsuma va n'wu yisa ka ntlangu wo tsutsuma van'wani lava kotaka ku tlanga bolo ya mavoko va va yisa kona va va pambula hi ku ya hi vuswikoti bya vona byo hambanahambana.

Ntlangu wun'wana na wun'wana wu na murhangeri xikombiso eka ntlangu wa bolo ku na varhangeri ku nga ri vatlangi varhangeri lava ku nga va lava kondletelaka kumbe ku va vitaniwa coach lava va byelaka kumbe ku kombisa vatlangi no va nyika nhlohlotelo.

Ya pfuna swinene hikuva eka ntlangu kumbe mitlangu ku hlanganahlangana vanhu hi ku hambanahambana vanhu va nhlonge yo karhi van'wana va vulavula tindzimi to karhi kwalano va hlangana va fika va xi endla xilo xin'we.

Wu ni nkoka swinene wu endla leswaku vana kumbe vantshwa va fambela kule na swidzidziharisi, van'wana va tlhela va kondleteleka hikuva van'wana a va nyikiwanga tidyondzo kambe loko va kota ku tirhisa miri wa vona milenge kumbe mavoko va endla mitlangu yo hambanahambana leswi swi veka vumundzuku bya vona emepeni.

Nkarhi lowu a ndzi nga ri ku tirheni a ndzi ri na nkarhi wo tala emavokweni ya mina, leswi swi endle leswaku ndzi lava ndlela yo kota ku tihungasa. Ndlela yin'wani a ndzi nga yi kuma i ku sungula vurimi ndzi tibyalela mihandzu na matsavu. Swin'wana leswi ndzi ti hungasaka hi swona i ku jima hikuva ku tshama kaya swi endla leswaku munhu a gain weyiti yo tala hi ku dya a tlela, leswi swi endla leswaku ndzi hamba ndzi tiolola nampundzu ni nimadyambu.

Leswi swa tiyisa vunghana swinene ngopfungopfu loko ndlela leyi u tihungasaka hi yona yi tsakisa wena yi tlhela yi tsakisa na munghana wa wena. Loko ku ri munghana wa wena u rhandza ku cina mi nga cina swin'we and sweswo swi endla leswaku vunghana bya n'wina byi tiya, kumbe munghana wa wena u rhandza ku yimbelela mi yimbelela mi vona switori swin'we hi swin'wana leswi tiyisaka vunghana.

Loko swiendlakalo swo hungasa leswi ndzi swi tsakelaka swo yirisiwa ndzi nga jikeli ka swin'wana swo fana na ku hlaya tinovhele, ndzi nga kota ku swi endla laha ndzi va ndzi ri kona na ku yingisela vunanga byo hambanahambana leswiwani swi ta ndzi tsakisa.

Vanhu va hlangana eku hungaseni, van'wana va rhandza ku ya vona tibolo lomu swipotsweni ivi va fika va hlangana swi endla leswaku va va na vuxaka. Van'wana va tsakisiwa hi ku cina va fika va hlangana a ku cinceni va va na vuxaka, leswi swi endla leswaku vuhungasi byi aka vuxaka ni vanhu vo hambanahambana.

Loko na ha ri ntsongo a ni nga ri na ntirho wo wu endla a ni hungasa hi ku u tlanga mitlangu na van'wani vana, sweswiwani ni nga kula ndzi na nkarhi wutsongo ndzi talele hi swilo swo swi endla kambe ndzi teka nkarhi wo hungasa ndzi hungasa na vanhu lava ni tshamaka na vona kumbe ni hanyaka na vona. Ni hungasa hi ku hlaya tinovhele ndzi ti humesa ndzi yingisela vunanga.

Ndzi sungula hi vutihlamuleri byin'wana swo fana na ntirho wa siku na siku lowu ni wu endlaka eka nkarhi lowu salaka hi wona ni wu tirhisaka ku hungasa, ku fana na siku ra mugqivela na sonto hi rona hi xitalo ni ri tirhisaka ku hungasa hikuva a hi siku ra ntirho, siku leri ndzi vhela ndzi ri vekela swona swo tihungasa hi swona.

Xiendlakalo xin'we lexi ndzi nga tshama ndzi xi endla xa ku titsakisa i ku tihumesa ndzi ya vona lwandle ndzi hlambela, ndzi tiphina na ndyangu wa mina. Ndzi nga tlhela ndzi endla nakambe ndzi endlela, ndzi endzela elwandle hikuva swi ndzi tsakisile ngopfu ku vona ndhawu leyi a ndzi ri ka yona yo saseka swinene, ndzi vona vanhu va karhi va tiphina na mina ni karhi ni tiphina hi mati na ndyangu wa mina.

Mitlangu leyi nga tifonini ya akelela eka n'wana, n'wana a nga ha lavi ku endla nchumu na ku dya swakudya a nga ha swi lavi miehleketo ya yena yi tshama yi ri tiqhigweni leswi swa onhela swinene. N'wana a nga ha ti nyiketeli ka nchumu swo fana na ntirho wa xikolo i va a langutane na riqingho, n'wana i fanerile ku pimeriwa nkarhi lowu a wu tirhisaka eka riqingho ra yena leswi swi endla leswaku vutomi bya n'wana byi va na balansi. N'wana i fanerile ku ku nyikiwa nkarhi wutsongo na riqingho leswaku a kota ku tirhisa nkarhi a endla mitlangu yin'wana leyi nga ta develop-a byongo bya yena tanihi n'wana. Mitlangu ya ku fana na ku huhwisa swimovhana, ku tlanga hi misava na swin'wana swa mitlangu leyi a nga yi tirhisaka.